Fa banka e amogela kopo ya karata ya sekolo go na le dilo dingwe tse di ka sekasekiwang pele kopo e amogelwa. Dilo tse di tlwaelegileng tse di sekasekiwang ke setefikeiti sa go ithuta, bopaki jwa go nna mo sekolong, mengwaga wa dithuto, teng ya madi, dingwaga tsa gago, ditokomane tsa boitseanape le bopaki jwa lefelo la bonno.

Fa o dira tshweetso ya gore o dirise karata efe ya sekolo go botlhokwa go akanyetsa dilo dingwe tsa konokono tse di ka amang le ditshenyegelo, bokgoni jwa gago jwa go dirisa sentle le di-policy tsa banka. Go tlhaloganya mefuta ya dikarata tse di farologaneng le dipharologanyo tsa tsona go ka go thusa go tsaya tshweetso e e maleba. Dilo tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa, madi a tsebiso, tsa peeletso, bokete jwa madi a o ka adimang ka karata.

Sekoloto sa gago le hisetori ya gago ya go adima madi di ama thata tsela e o ka amogelwang ka yone fa o dira kopo ya karata ya sekoloto segolobogolo fa o dira kopo ya karata ya sekoloto mo bankeng. Tsela e sekoloto sa gago le hisitori ya gago ya go adima madi di amang kopo ya karata ya sekoloto ka yone, go nna le sekoloto se se gantsi se se sa duelwang go tlontlolola la kopo. Dilo tse o ka di dirang go tokafatsa sekoloto le hisitori ya gago ke go duela sekoloto sa gago ka nako, se kope dikarata di le dintsi ka nako e le nngwe.

Go na le diphoso tse di tlwaelegileng tse batho ba di dirang tse di ka bakang kopo go gana kgotsa go ama kakantsho ya madi. Fa o batla gore kopo ya gago e tsamaye sentle tila diphoso tse di latelang, go sa fane ka ditokomane tse di feletseng tse di kopilweng, go fosa dintlha mo foromong ya kopo, go kopa mefuta e mentsi ya karata ka nako e le nngwe, go nna le sekoloto se se sa duelwang.

Ee, go botlhokwa thata gore o buise le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo. Tseno ke ntlha e botlhokwa e batho ba le bantsi ba itlhokomolosang mme e ka nna le ditlamorago tse di botlhoko mo bokamosong. Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana ya karata ya sekoloto, go itse ditshwanelo le maikarabelo a gago, go itse se o ikaeletseng go se dira le go se duela.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta ka tsone go ka thusa batho ka tsela e kgolo go dirisa bokgoni jwa bone sentle fa ba batla karata ya sekoloto. Batho ba bantsi ba tsena mo sekolotong ba sa tlhaloganye sentle gore karata ya sekoloto ke madi a o a adimang e seng a gagwe mme seno se ka ba isa mo mathateng a sekoloto. Mme kitso e ruta batho gore karata ya sekoloto e tshwanetse go duelwa morago.

Dilo tse di tsewang tsiya ke banka pele o bula sekoloto, rekoto ya madi, a o a adimileng a o kile o adima madi, a o duela ka nako, a o na le sekoloto se se sa duelwang bokgoni jwa go duela? Banka e batla go bona gore a o na le madi a a lekaneng go duela sekoloto, karolo ya madi a o a adimileng a se o a dirisitse, seemo sa madi, go nna le botswerere mo dilong tsa madi.

Overdraft facility ke tumelano ya madi magareng ga wena le banka e e go letlang go ntsha madi a a fetang a o nang le o ne mo account-eng ya gago. Dilo tse di molemo ka overdraft facility, phitlhelelo ya madi a tshoganyetso, go thusa batho ba ba sa amogeleng madi ka nako e le nngwe jaaka ba ikemetseng. Dilo tse di borai ka overdraft facility, dituelo tse di fitlhegileng, go ikaega thata ka yone.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a a fetang mo account-ong, interest-e ya overdraft, montlhy service fee, initiation fee, over limit penalty. Ditsela tsa go tila dituelo tse, dirisa overdraft ka boikarabelo fa go tlhokagala, tlhoma limit e e kwa tlase, ipeele thulaganyo ya go duela ka pele.